Ngingafuna ukwazi ukuthi ngabe ingakanani imali ekhishiwe for ukulungisa imigwaqo nanokuthi ngobani abazoqashwa ukulungisa le leyo imigwaqo, ama-potholes? Bangaki abantu abadingakalayo abazoqashwa? Ngabe yini edingakalayo uma uzoqashwa, iziqu noma kufunakala noma ngabe ubani? Ngabe kuzothatha isikhathi esingakanani ukulungisa umgwaqo?

Ngaba nenkinga ngigibeze umuntu, sathi uma sifika phambili sekumele ukuthi akhokhe kepha wanqaba ukukhokha, wathi yena imali akanayo. Ngabe sengibiza amaphoyisa ukuba azongixazululela le nkinga, abe asemthembisa ukumbopha, kwaphoqa ukuthi akhokhe imali yami.

Yebo, ukhona ogcine engasayi emsebenzini ngemoto yakhe ngesimanga sokunyuka kwamanani ka-petrol kodwa ube esesebenzisa amatekisi, imoto ebeseyisebenzisa uma kunezimo eziphuthumayo, ethi itekisi iyonga yona akufani noma ehamba ngemonto eya emsebenzini. Imoto beseyisebenzisela izimo eziphuthumayo.

Kungamele ukuthi osomatekisi bengabi nazo izibhamu, kube nabantu abagadile emarenki ukuthi kuphephile yini, abaqaphile nokuthi umshayeli aqashwe kakhulu ukuthi akaphuzanga yini utshwala ukuze nabagibeli bezophepha.

Ngicabanga ukuthi abanye babo kuba nalengqondo yokuthi kade vele yena aqala ukushayela imonto, ngeke ahlulwe imonto eseyishayele iminyaka eyishumi kuya ngaphezulu, yingakho eshayela ngisho ephuzile, unalelo themba kanti akazi ukuthi kuyingozi.

Sawubona mphathi wamatekisi angakithi, sinenkinga esibhekane nayo njengabantu abasebenzisa amatekisi uma beya emsebenzini. Njengoba bexabene bebodwana, asisakwazi ukufika emsebenzini ngesikhathi, besisacela usukhulumela nabo ukube belungise inkinga ababhekene nayo ukuze sizokwazi ukuya emsebenzini, sifike ngesikhathi siphinde sibuye ngesikhathi.

Ngizizwa ngiphatheka kabi uma unganakiwe, ubika ngezinkinga odibana nazo emphakathini. Kungamele ukuthi sibathembise ukuthi ngeke sikwazi ukubavotela ngokulandelayo ngoba ayikho inqubakela phambili abasenzela yona, basithembisa intuthuko kodwa bengasenzeli futhi yona.

Kungumbono omuhle ukuthi uthole i-timetable-i yebhasi, lokho kuzokwenza ukuthi ukwazi ukukala isikhathi sakho kahle sokufika nokuthi ube nolwazi lokuthi ibhasi lihamba nini.

Ngangiya esibhedlela ngiyobona umzala wami owayephathekile, ngizogibela ibhasi kepha ibhasi lafika sekudlule isikhathi, kangangokuthi ngathi uma ngifika esibhedlela, ngafica isikhathi sokungena sesiphelile abantu sebephuma. Angibange ngisakwazi ukumbona. Kwakumele basazise ukuthi ibhasi lizothatha isikhathi ukufika, nathi, nami ngihlele ngenye indlela engangenza ukuthi ngisheshe ngifike esibhedlela.

Okulula ngokuhamba ngesithuthuthi somphakathi ukuthi iya kuthatha ikubeke lapho osuka uya khona futhi uyakhona ukonga nemali, ukhokha amanani aphansi futhi bayakwazi nokunakekela abahamba ngezihlalo ezinamasondo, abajahani.

Angeke ngikwazi ngoba awukwazi ukukhixela omunye umuntu izindaba zomunye umuntu, ikakhulukazi uma lezo yindaba ziyimfihlo.

Kungamele besebenzise izimonto ezisezingeni, ezisemthethweni ukuze bazokwazi abantu ukuvikeleka, ikakhulukazi nabantu abadala, bengagijimi uma behamba.

Kuba lula ukuthi bafike lapha abaya khona ngesikhathi esifanele.

Kunjengamabhasi o-A Re Yeng, ahambela ePitoli, anomuzila wayo kuphela, lokho kwenza ukuthi isikhathi asigcine futhi afika ngesikhathi esifanele esitobhini.

Isitimela sihamba kancane ngoba sima isitobhi nesitobhi. Kungcono ukuba usigibele uma ungajahile kakhulu futhi siyagcwala ngoba amanani aso aphansi kakhulu.

Umehluko ukuthi izithuthi zomphakathi ziyakhona ukubathutha abantu zibayise lapha abafuna ukuya khona kodwa uma uthutha abesonto kuphela, lokho kusho ukuthi uzosebenza kanye evikini ngesonto kuphela, ngeke uyithole imali eyanele.

Yebo, ngoba uloliwe uhamba kancane futhi usuka uya kude nemithwalo osuke uyiphethe futhi kumele ucophelele ukuthi umthwalo ufika uphephile lapho oya khona.

Kungamele ukuba izithuthi ezithutha umphakathi kube izimonto ezisezingeni elikahle nezinga eliphephile futhi phakathi ezimontweni kungamele kube nebhokisi elinezivikelo, mhlawumbe uma umuntu engxinywe isivalo kodwa akwazi mhlawumbe ukuba nebandishi noma umuthi angawugcoba ngaleso sikhathi.